Ngokwami, ukwenza izinkokhelo ezizenzakalelayo, kumele umuntu abe nohlelo lokwazi ukwenza lokhu okubizwa ngokuthiwa woma-stop order, noma ahlanganise lapho asuke eboleke khona imali, alinke ne akhawunti yakhe, ahlanganise ne akhawunti yakhe, kuze kukwazi ukuthi labo abadinga imali yabo bayithole ngesikhathi. Futhi lokho kuba inzuzo kuwena, kuyakunciphisela isikhathi ozosihamba, hlampe emadolobheni, uhambe ungena umnyango nomnyango ukhokhela abantu osuke ubakolota. Nkanthi leyo mali bezibambela yona mathupha ebhange lakho, kuyasiza ukuthi nawe isikhathi ube naso for ukuqhubeka nezinye izinto ezibalulekile empilweni yakho.

Ngilibonge ithuba. Mina, ngokubona kwami, ama-algorithms asebenza ngendlela enhle, okukhona ukuthi umuntu ubona into afisa ukuyibona ngaleso sikhathi. Koda-ke, kuyenzeka ngaleso sikhathi kuvele izinto esingazilindele ukuthi zingazibona ku-inthanethi, izinto okungamele ngabe ziku-inthanethi. So, ngicabanga ukuthi kuleso sigaba kungasebenza kakhulu ukuthi ama-akhawunti a-check-we, aphinde avalwe, lowo muntu osuke ephosta izinto eziningezinhle, noma kuyizinto eziveza ubuxhwanguxhwangu be-inthanethi.

Ama-trend ayindlela yokuthi sazi, noma siqwashiseke ngezinto ezenzakalayo emhlabeni. Amanye ama-trend awamahle, amanye ama-trend mahle, so le nto iba mbaxambili. Kube khona ama-trend azokuxwayisa ngezimo, hlampe ngezinto ezenzeka kuma-bank account akho, noma ngezinto ezenzeka estradini lapho enihamba ngakhona, noma izinto ezenzeka ekuphileni. Ama-trend wona ayafundisa, ayaqwashisa futhi ukuthi umuntu akwazi ukuthi abhekane nensuku, ney'nsuku zonke. Nasemphakathini, ama-trend ayakwazi ukuthi awuhlanganise umphakathi, ngoba ama-trend akuwona wonke ama-trend osesekuyadanswa kuphela, kunama-trend azokwenza umphakathi ubumbane.

Ukuba nezinkundla zokuxhumana, kunezinselelo eziningi, njengokungabi nolwazi lokuthi abantu bazophostani. Abantu bake-ke babhale izinto, noma bashuthe isithombe, noma bafake into okuyinto engahambisani, hlampe nomthetho waleyo nkundla yokuxhumana. Kodwa abantu abawenzi ama-research, benze ngezindlela zayo, ngezindlela zabo, bephoste noma yini abayithandayo ngalesi khathi abasuke bethanda ngaso. So mina, ngokubona kwami, hlampe indlela engathathwa ukuthi ezinye izinto eziphostwayo zike zidlule kwabantu abazozi-check-a, noma bezibheke ngaphambi kokuthi bazifake emaphejini abo, noma ezindaweni zabo zokuxhumana. Lokho kogwema, hlampe ukuhamba umuntu aye ezinkantolo ngezinto engafanele ngabe uzishilo, noma uzenzile.